Ukuba i-smartphone singanyamalala imini yonke ubomi bam bungama kuba into eninzi ndiyenza kwi-smartphone kwaye iyandinceda mna ekwenzeni nemali kuba ndingumntu othanda uzikhangelela umsebenzi ezifowunini.

Xa usenza i-voice note, into eyokuqala uye ungene kulo mntu ufuna umenzela i-voice note. Apha ecaleni ikhona indawo edla ngothunyelwa kuyo xa ucofa u-send, ucofa laa ndawo kakhulu izode iyenzeke i-voice note.

Uchunguchungu lomdlalo wedrama endithanda ukuwubukela kwi-intanethi ngu-FBI okanye nguGrey's Anatomy. Ndiyithandiswa yile nto yokubana abantu khona bayancedakala kwaye abaphumi kuloo ndawo bengakhange bafumane uncedo.

Ibachaphazela kakubi kakhulu abantu basezilalini into yamaxabiso edatha axhomileyo kuba baye baphele bengakwazi ukuyithenga kwaye inethiwekhi yabo iye ibasokolise kakhulu.

Ukuze abasebenzi bam bayeke ukuchitha ixesha labo elininzi kwi-social media eyona nto endinoyenza kubanciphisela ixesha labo lokuphatha ifowuni emsebenzini kwaye ndifake umyalelo othi ubana iifowuni azidingeki.

Zokusebenza ii-social media kukuba esikolweni uzolekhisha kwaye izifundo zakho awuzukwazi ujongana nazo kakuhle kuba uzawube uphithizela yifowuni.

Ewe kulungile kuba abafundi bangafuna usebenzisa iWi-Fi mahla xa besesikolweni ngokuba kwaye bafune ukuphatha ii-cellphone zabo esikolweni bangahoyi izifundo zabo.

kuWhatsApp ucofe ezaa dothi zintathu ziphayana phezulu. Ikhona indawo ebhalwe group chat phayana, ufika khona ungene phayana ukuze uzokwazi ukufaka abantu ogqiba ubhale igama le-group. Xa ugqiba ucofe, izokwenzeka.

Indlela yokubukela ezemidlalo engatyabuli kakhulu emalini kukubukela kunomathotholo wakho okanye ukubukela kuwe endlini ungaphumi okanye ubukele efowunini.

Ucimicimi wombane wawuphazamisa kakhulu umsebenzi wam kuba kwiWi-Fi ndalahlekelwa yiyo yonke into ebendiyibhalile okanye endandiyirikhodile, kwanyanzeleka ukuba funeka ndiqale ekuqaleni kwaye ixesha ndabe ndingenalo.

Ibachaphazela kakhulu kuba baye emisebenzini yabo bangakwazi ukwenza izinto kufuneka bemisiwe ngoba yonke into ngoku abantu efowunini yasimahla.

Inkonzo yostrimisho ezifana nooNetflix okanye iShowmax endithanda ukubukela kuzo kwi-smartphone kuba nalapho ndiya naphi na endiya khona zisoloko zikho kwaye azidingi ukubana ndimane ndilinda ixesha elide. Xa ndicinge uzibukela ndiye ndithathe i-smartphone sam ndiyilayite.

Ndingavakalelwa kakubi kuba iWi-Fi ikhona kwaye abafundi banako konke ukubukela nokufunda ngento ezidibanisa nesikolo kwaye bekuthetha uba ngeli xesha bangxola ngayo kuleli balisebenzise kakhulu ukukhangela izinto ezidingekayo.

Abanye abahlali baye bangafumani iindaba ngexesha elifanelekileyo kwaye baye baphoswe zizinto ezininzi.